Uma ngingaba umdwebi wezakhiwo for wezakhiwo abantu abakhubazekile, mina bengingathanda nje, mhlawumbe ukufaka nje umshini kulezakhiwo lezi ukuthi uma kukhupukela bangasebenzisa amandla kube nje lula uma kuyehlela bakwazi ukubrika ukuthi bangatshayisi abantu. Umshini ubaluleke kakhulu, umshini walapho kube ngathi sengathi imoto.

Ngokucabanga kwami, ngiqabanga ukuthi iy'bhedlela noma imtholampilo mayingaba nama-truck engawahambisa ey'kolweni zey'ngane, ama-mobile clinics lapho bazojova khona ngesikhathi mhlawumbe se-lunch noma isikole masiphuma babe ne-access yakhona noma imvumo yokuthi bayohlaba bahambe nezinye iy'ngane mhlawumbe esifunda nazo, abafunda nazo bakwazi ukukhululeka babone ukuthi iyanceda kakhulu ukuhlatshwa noma uku-prevent-a. Kuzongisiza bona in the near, noma esikhathini esiya phambili.

Izingozi ezingayenza ukuthi isiguli esukuma-antiretrovirals masingaphuthelwa isikhathi sokuphuza amapilisi waso, ukuthi i-immune system yabo izoyehla kakhulu, mayehla kakhulu kuzoqala ukugula nokuziveza kwayo, kulapho-ke ivela khona-ke i-HIV, iyabonisa ama-symptoms ngokuthi mhlawumbe kuvele ama-shingles noma i-skin somuntu sibemnyama or noma ibonise ama-pimples or iziveze yona imbala wayo, i-HIV or noma i-AIDS. Kulapho khona-ke, i-mmune system uma seyi-low noma iphansi iziveza khona kakhulu.

Ukubona kwami okungasiza kakhulu ukudla, ukuba netiye noma itiye nesinkwa ko-peanut butter kanje, noma ubisi noma inkomazi. Loko kudla loko okunjalo kunganceda kakhulu iy'ngane ukuthi ziqiniswe umzimba wazo. Kepha-ke enye into futhi engayenziwa kungayenza ukuthi iy'kole zikhuthalele ukutshala iy'tshalo njengabo-carrots, amatati, cabbage, kanjalo. Kuvunwe ley'tshalo lezo kuzokwazi ukwenza ama-soup kitchen kuthengwe kube namasobho okuzodliwa wona mhlawumbe uma kubanda, or mhlawumbe nje ekuseni before isikolo esiqala kube nesobho nesinkwa ebapha iy'ngane ezingakhoni ukuthi zidle, bazokwazi ukuthi imizimba yazo iqine.